Zwi tshi ḓa kha vhaaluwa ndi vhona ungari a vho ngo tea kana u fanela u shumisa masheleni avho a mindende u itela uri vha wane dzilafho, ndi vhona ungari zwi tshi ḓa kha vhaaluwa dzilafho ḽa ḽi kho tea u vha ḽi ḽa vha mahala ngauri heiḽa tshelede ine vhaaluwa vha vha kho i wana ya mindende, i a vha thusa na kha zwiṅwe u fana na u renga zwiḽiwa kana u renga zwine vha kho ṱoḓa u fhirisa uri vha tshi tshiya zwibadela vhavha vha khou badela tshelede futhi. So ndi vhona ungari ndi khwiṋe vhaaluwa vha sa shumisi tshelede yavho vha tshiya u thusiwa nga mahala.

Uri muthu uri a ḓiseliwe tshumelo ya mutakalo nga ngomu hayani zwivha zwi zwa ndeme arali hoyo muthu a tshi kho to kundeliwa uya hafho vhuongeloni, arali muthu wa hone a kha tshiimo tshine na u ṋamela ambuḽentse a nga si ṋamele a nga si tshimbile tshifhinga tshilapfhu tsho ya vhuongeloni, ndi vhona uri ndi ene muthu ane tshumelo ya mutakalo i nga ḓiseliwa ene hayani mara kha vhathu vhane vha kho tshimbila na vhathu vhane vha kho kona u swika sibadela, ndi khwine vha tshi to ya vhone vhaṋe vhuongeloni.

Lushaka lu na ndavhelelo uri musi vhakho ṱhogomela vhaaluwa vhathu vha tea u vha pfesesa uri ndi vhathu vhane vha kho ṱhogomela vhathu vhane vho ḓi aluwela. Hu tea u vha hu na tshelede ine ya kho thusedza kha vhaaluwa kha zwine vha khou ṱoḓa, hune vha kho tea u thusiwa hone vhaaluwa vha tea u vha vha kho tea u thusiwa vha kho ṱhogomeliwa nga tshifhinga tshetsho tshine vha khou ṱoḓa ngatsho. Zwino lushaka lu na ndavhelelo nnzhi zwi tshi ḓa kha u ṱhogomela vhaaluwa uri vhathu vha tea u vha fara zwavhuḓi sa izwi u vha vhathu vhane vha kho ṱhogomela vhaaluwa.

Ndavhelelo dzine tshitshavha tsha vha na dzo kha vhana kha u ṱhogomela vhaaluwa, vhunzhi ha vhathu kana ha tshitshavha vha vhona ungari ndi khwiṋe vhana vhasa bvi vha tshi ya u tamba vha dzule vha ṱhogomele vhaaluwa vhunga vha vho makhulu vha mukalaha nga vhakegulu kana hu muṅwe na muṅwe ane a vha mualuwa, vha vhona uri ndi khwine vhana vhasa ṱhukhu vha ya u tamba na vhanwe vhana vha tshi vha vha nga ngomu nnḓuni vha tshi kho ṱhogomela vhaaluwa lune vhaṅwe vha vha kho vha ṱanzwa lune a so vha ṱanzwa zwi vha zwi songo fanela vho, hu di ṱoḓa arali vha kho ṱanzwa nga muthu muhulwane.

Ṱhogomelo ine ya nekedzwa vhadzulapo musi vha mahayani avho, ndi musi arali muthu a muthu wa mualuwa a tshi kho lwala u a ḓa vhathu vha arali a kha tshiimo tshine ahuna zwine a khou kona a nga si kone u tshimbila, a nga si ye gai hu a kona uri hu ḓe vhathu hanevho vhane vha ḓo to muḓela hayani vha muṱhogomela vha muthusa nga heneyo mishonga ine a khou ṱoḓa yone hungavha hu gai hu ne ha khou pfa u vha vha hone vha muthusa hanefho kha zwine vha khou ṱoḓa zwone zwi tshi ḓa kha zwa mutakalo.

Kha vhathu vhane vha na malwadze ane ha fholi a ṱoḓa ṱhogomelo tshifhinga tshoṱhe, ndi vhona ungari ndi khwiṋe vha tshiya vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe vhune ha dzula vhu hone kana ndi tshiri hono vuwa. So zwi ngavha khwine arali vha tshi to ya hanefho vhuongeloni tshetsho tshifhinga tshine vha kho ṱoḓa yone kana arali vha tshi fhiwa datumu uri nga heyi datumu vha ḓe vhuongeloni, ndi khwine hu tshi tovha na datumu ine vha ḓo fhiwa yone uri nga heyi datumu vha vhuye nga ṅwedzi mufhio fhio vha vhuye, ndi zwone zwine zwinga thusa uri vha ṱhogomelwe zwo leluwa.

U ya nga ha nḓivho yanga masiandoitwa ndi manzhi ane anga bvelela hunga swika kha tshifhinga tshine vha nga ḓi wana uri u khou iswa kha vhuongelo ha kule, vhune vhu a sala a tshi swika hangeini u nga ḓi vha hone itea zwinzhi anga ḓivha ono ri sia ngori i kha tshiimo tsho kalulaho kana tsha shishi tshine tsha tshi kho mu tendelwa uri a si ṱwe akho tshimbila for tshifhinga tshilapfu a ṱavhanye a wane thuso a tshe hanefho. So hoyo muthu a ngari a sala a tshi swika hangeini zwa zwo no ṋaṋa kana ha vho nori ono ri sia.

Ndi vhona ungari a zwingo tea ngori muṅwe na muṅwe muthu wa vhathu vha fana naho hu tovhori houḽa una mbeu fhio ro ḓi to fhambanyisa u ya nga mbeu muthu ndi muthu, lune arali a tshi kho ṱoḓa tshumelo ya sibadela arali o hanganea u tea u thusiwa nga tshifhinga hu sina u sedza uri muvhuso u khou sedza uri hoyu ndi muembe vhufhio hoyu ndi wa mbeu vhufhio, vhathu vhoṱhe vha ya fana ahuna hune aḓo dzi hoyunoni u kho tea u thusiwa nga murahu ha muṅwe nga nṱhani ha hezwi. Ndi vhona ungari vhathu vhoṱhe vha a fana vhathu vha tea u thusiwa khathihi u fana.

Vhalwadze vhalwa vhalwadze vho no shumisa mishonga ya HIV kana vhalwadze vha re na vhulwadze ha HIV, dzilafho ḽa HIV avha zwi sumbedzisa musi vha tshi ḓa sibadela ngori vhunzhi havho vha ya zama u zwi dzumba a vha ṱoḓi u zwi ḓisela khagala uri vhone vha khou phakha philisi dza heḽi dza dzilafho ḽa HIV and AIDS. Huri a vha a vha ṱoḓi vhathu vha tshi zwi ḓivha kana vhathu vha tshi zwi vhona uri vhone vho ḓela zwifhio.

Miduba ine ya vha hone yo fuliwa ivha i songo fanela ndi vhona uri tsha khwine arali vhathu vha tshi to founela uri vha ṱoḓa sibadela lini vha to buka appointment uri nga hetshi ḽi ḓuvha ndi ṱoḓa sibadela, naho arali vha sa kho tea u ita hezwi ngori vho vhulwadze ndi vho nga ḓivha vhulwadze ha tshivutshela ndi vhona uri hu tea u vha na manese manzhi na madokotela manzhi uri ri si wane hu na sia ḽa uri vhathu vhavhe vha kho lwa miduba vha kha tshiimo tshi tatisaho kana vha tshi khou pfa uvhavha, lune zwi a fhungudza miduba uri huvhe na vha manese na madokotela manzhi.

Ee ndi vhona huna phambano khulwanesa ngori arali wa ya wa sedza vhuongeloni ha phuraivete, maitele a hone vhathu vha fariwa nga nḓila yavhuḓi kana ngauri kha vhuongelo ha phuraivethe vhavha vha khou badela, hangeini vhuongeloni ha muvhuso uvha u sa khou badela ngori u waya kha vhuongelo ha muvhuso u ḓo vhona uri vhalwadze vha khou fariwa nga nḓila yone muṅwe na muṅwe kho soko litshisiwa zwezwo hu sina uri nnyi u kho tsheka nnyi, mara wa ya kha vhuongelo ha phuraivethe u ḓo zwivhona uri hafha vhathu vha ṱhogomeliwa zwavhuḓi vha fariwe zwavhuḓi.

Tshumelo ya ambuḽentse ndi vhona i ya vhuḓi ngori vhunzhi ha vhathu vhuponi kana kha shango ḽa Afrika Tshipembe a vha na goloi uri i vha ise vhuongeloni i nga hetsho tshifhinga vha wane uri vha kha tshiimo tshi tatisaho kana tsha shishi, so vha tea u founela ambuḽentse i ine ndi ya muvhuso i ḓo ḓa ya vha dzhia nga mahala ya vhaisa vhuongeloni kana vha thoma u vha shuma vha tshi ya henefho ambuḽentsi, ngori u fhirisa uri vha vhashume vhono vha sibadela zwivha zwikho thusa. Ndi ya vhuṱhongwa tshumelo ya ya ambuḽentse zwitshiḓa kha vhathu, thaidzo ndi ya musi arali yo founeliwa ha ḓiwani upfi ahuna ambuḽentse kana ambuḽentse ya hone i tshe kule kana ya dzhia tshifhinga uri i swike kha hoyu mulwadze.

Khaedu dzine dza sedzana na tshumelo ya shishi ndi nnzhi, u fana na anea malwadze ane muthu anga vha a naho hu vhulwadze ha shishi u fana na khombo dzine dzi ngavha dzi kho itea hanefha dzi badani dzine vhunzhi ha vhathu vha vha vha songo dzi lavhelelwa zwi nga itea. U nga wana dzi goloi dzi tshi kho wana khombo kana hu tshi kho thuliwa muthu a tshi kho ḓi fhirela bada kana a tshi kho ḓi tshimbilela akho hanefho hune a khou ya hone, zwi awela na kha zwezwo.

Arali vhathu vho vhidza tshumelo.

Mulilo u wa vhangiwa nga musi wo funga tshiṱofu iwe khamusi wa bva, wa bva khamusi wavha wo ya mushumoni wo ḓi bva nga matsheloni wa sia wo funga tshiṱofu wa swika wa wana hetshiḽa tshiṱofu tsha vha tsho duga tsho fhedza lune tshi a kona uri tshi dugise muḓi woṱhe wa to swa wa to ḽore, wa swika na kha khanḓela wo funga khanḓela khamusi ḽa wela kha tshiṅwe tshithu ḽa wela kha makhetheni ḽa wela kha mini tshine tshi fara tshi fara mulilo ngo u ṱavhanya.

Khombo dzine dzi nga vha wela ndi musi arali ho vha na na mulilo ahuna hune vha nga ripota hone ngauri vha kho dzula kha vhupo vhu songo randelwaho muvhusoni, ende a zwi ngo tendeliwa vhu zwine vha kho ita hu nga ḓi vha na mulilo vha ḓi balelwa vha ndi hune vha ḓo balelwa u thusiwa ahu nga ḓovha na muthu ane a ḓo ḓa vhala vha thusi vha zwa mali vha zwidzimba mililo vha nga si ḓe vha vha thusa ngori vha kho dzula kha vhupo vhune a vhu ngo randelwa muvhusoni, zwino zwi vha zwi khombo.

Ndi nga namba nda tou founela kha vhahulwane vha tshipholisani, kana nda wana muthu uri a ye ngauri nne ndi ḓo vha ndo sala hafho hune wa tshi dovha tsho itea hone ndi khwine uri ndi wane muthu arali police station hu si kule a gidimele haningei a vhuye na veni na muhulwane wa mapholisa, ngori ndi tshi founela a vha khou fara ende ndi tshiimo tshine a tshi khou takadza tshi khou ṱoḓa thuso nga u ṱavhanya nga tshetsho tshifhinga. Zwino ndi nga wana muthu uri a to ya mapholisani.

Zwivhangi zwa khombo iṅwe ndi musi arali mureili a tshi kho reila a kho tambisa founu a sa khou sedza hune a khou ya hone, ene a bizi no u sedzana na founu yawe u fhirisa uri a vhe a khou sedza hune a khou ya hone. Zwi a vhanga khombo ngori a sala a tshi sedza badani hunga ḓivha huna goloi ine ya kho ḓa dza mu ḓivha dzi kho thulana mbo ḓi vha na khombo, zwinwe hafhu ndi musi muthu a reile a tshi kho reila o kambiwa a kha tshiimo tshine ene ha tsha kona tshithu lune wa swika hune a wana khombo kha musi o khakha eḓela kana a songo eḓela itshi kho vhona.

Arali muthu a kho ṱoḓa u yo gonya dzi thavha u tea u ḓivha no u ḓi vhudza uri na ngoho u khou ṱuwa u khou yo gonya dzi thavha u kho tea u ḓi vhudza uri arali a kho ya ahuna hune ha ḓo huma hone a ri hafha ndo guma ndi kho huma hone, u tea u ya a si tshikho hune a khou swika hone u tea u ḓivhudza, tsho thoma muthu kha ḓi vhudza uri nangoho ndi kho zwi ita ndi kho gonya dzi thavha ngauri wa wana muṅwe a songo ḓivhudza awu nḓilani, ṋamusi o ḓi vhu dza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda kho ḓo ṱangana na tshone ngei dzi thavhani ndi ḓo tshi ponya kana ndi ḓo vhonana natsho ri na tshina tshine ndi ḓo tshi kunda.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi na dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu musi vha kha khombo dza muliloni, ngauri ndi vhona uri zwi a thusa arali muṅwe washu a kha khombo ya muliloni ndi khwine u mu thusa ngo tsima hoyo mulilo ngori wa wana hu songo ḓa vhathu vhanzhi, zwino arali hu hone iwe wa ḓi thusa thusa hanefho hune u nga kona hone uri mulilo u arali u songo fara nnḓu yoṱhe kana hanefho hune wa kho tsima hone zwiṅwe zwi ḓo ḓivha zwo leluwa vho.

Khaedu ya u thoma anga vha founela a si vha wane ngori ndi vhathu vhane ndi vhona uri vha dzula vho fara vha na mishumo yo fhambananaho ngori ndi vhathu vhanzhi vhane vha kho tea u tsimeliwa mililo, vhane vhavha vho ṱangana na khombo dza mulilo ndi vhona ungari nga ḓiri vha tshi kho vha founela vha vha sa khou fara founu vha ḓi zama u senda mini zwine vha kho senda vha vha sa kho fhindula. Lune ndi vhona ungari arali zwi tshi khou bala a hu waniwe muthu a re nga haningei tsini kana ane a hone a vha hone hanefho hune a vha tsini a toya.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo, miḓalo yone yovha i miḓalo ine yo itea nga tshifhinga tsha nga madekwana ngori muṅwe na muṅwe wo no ḓi dzhenelela muḓini yawe wo no eḓela ro to mangala nga miḓalo nga maḓi dzinḓuni uri mulandu ri sala ri tshi bvela nnḓa ri wana uri hai hono vhifha ho novha na miḓalo ine a huna muthu ane a nga dovha i langa. Fhedziha ri kone u ponya zwa ya fhira miḓalo ra fhedzisela ro kiḽina ro kulumaga dzinḓuni.

Zwi tshi ḓa kha sisiṱeme ya u ṱhogomela mutakalo kha tshitshavha tsha Afrika Tshipembe i fhasi, ndi nga ri i khou kundelwa, i khou baleliwa u thusa vhathu, u thusa vhalwadze, u thusa nnyi na nnyi ane a nga vha a khou nyaga u thusiwa ngayo. Zwi ndi zwithu zwine zwi vha zwi si zwavhuḓi fhedziha i khou konḓa, i fhasi, zwi khou bala.

Madalo anga a u fhedzisela kha kiḽiniki ya vhuponi ha hashu o vha avhuḓi vhukuma ngauri ndo buba, ndi nga vha ndo swika i tshi khou ya kha iri ya rathi ya nga matsheloni, i tshi sala i tshi ri iri ya vhufumi, ndo vha ndi khou ḓiwana ndi nḓilani yo vhuya ngeno hayani. Ndi tshi nga ri yo vha, ho vha u ya kiḽiniki haningei nda wana thuso yavhuḓi hu si na uri hu na zwine zwa khou konḓa kana mini, ha ndo thusalea nga maanḓa.

Ngauri vhunzhi ha vhathu a vha na ndugelo, a vha na zwitewa zwine vha vha khou tea u vha vha khou ḓiwana vha khou u ya afho kha dzi khetho dza phuraivethe, a vha na zwo te, ri nga tou ri a vha na masheleni a u ḓiwana vha khou ya kha zwiimiswa zwa phuraivethe zwa u ṱhogomela mutakalo. Vha khou ḓi ṱoḓa hanefha hune ndi mahala, ndi ha muvhuso a hu nga ḓo pfhi vha khou badela vhugai ya mini mini, a vha nga ḓo badeliswa yo ita mini mara vha ḓo thuswa nga mahala.

Ndi vhona u nga ri arali manese kana haneo madokotela ane a vha hone kha kiḽiniki dza tshitshavha, vha ḓiimisela uri arali vho kiḽiniki vha vho ḓa u shuma, vha vha vho fhambanana zwinzhi, zwitshele na zwiṅwe zwa shangoni na u bvafha, vha ḓivhudza uri vhunga vho ṋanga ili buḓo vho ḓiimisela uri vha khou ḓo shuma, vha shuma naho ḽaini yo lafhisa hani, vha sielisana vha fhana vhathu vha fhana vha shuma vha sa khou sedza uri mini ndi mini, vha vha na mbilu ya u konḓelela ngori vhunese vhu khou ṱoḓa muthu are na mbilu ya u konḓelela nga maanḓesa kha dzi kiḽiniki dza tshitshavha.

Muvhuso u nga tikedza kiḽiniki dza tshitshavha kha vhupo ha mahayani ngo dzi ṋekedza mishonga ngori vhunzhi ha dzi kiḽiniki dzi re kha vhupo ha mahayani dzi a shotha mishonga, uri hu vhe na vhathu vho kulumaga ngauri vhunzhi ha dzi kiliniki dzi re kha vhupo ha mahayani vha ḓo wana ho ṱanganana, hu na mashika hu si na u pfhi nnyi u khou hu ṱhogomela. Zwino arali muvhuso wa ṋekedza dzi kiḽiniki, wa thola vhathu vha u kiḽina zwi vha zwi khwine vha wana vhathu vho kulumaga, zwi vha zwi khwiṋe nga maanḓa.

Musi hu tshi khou shaiwa vhashumi kha dzi kiḽiniki zwi kwama vhuimo kana tshumelo dza u ṱhogomela vhathu musi zwi tshi ḓa kha mutakalo, i ya fhasi vhathu vha tshi khou lenga uri vha wane tshumelo ngauri hu khou shotha vhashumi kana manese vha re kha dzi kiḽiniki dzifhio na dzifhio. Zwino zwi a zwi a dina kha dzi kiḽiniki musi uri ri khou shotha vhashumi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱangana nazwo musi ndi tshi khou lenga kiḽiniki, ho vha hu si na vhaongi kana madokotela ane a khou ri thusa o vha a maṱuku, ḓuvha iḽo ho vha hu nga Mugivhela vhunzhi ha madokotela a si kanzhi vha tshi ḓa, vhunzhi ha manese kana vhaongi navho a si kanzhi vha tshi ḓiwana vha hone nga ngomu kiḽiniki. Zwino zwi ya ita uri u lenge no ya hayani u tou ḓivhudza uri arali u khou ya kiḽiniki hu nga mugivhela u khou tea u ṱwa haningei.

Ndi vhona u nga ri muvhuso u khou tea u thola vhashumi kana vhaongi uri vha vhe vhanzhi kha dzedzo dzi kiḽiniki dzo yaho nga u fhambana u itela uri hu si vhe na dzi ḽaini, u itela uri muthu arali a khou lwala zwi tshi khou dinesa a ṱavhanye a wane thuso. ndi nga vhona u nga ri muvhuso ndi khwine a tshi thola vhathu, vhaongi vha ḓale dzi kiḽiniki ngauri vha hone vhathu vhane vha khou gudela vhuongi, vha hone vhaongi mara vho sokou ḓidzulela.

Zwi nga thusa nga maanḓa ngauri hu ḓo vha ho no vha na zwanḓa zwinzhi nga u ralo hu ḓo vha ho no vha na vhathu vhanzhi kana vhaongi vhanzhi vhane vha khou thusa kha honovhu, kha heneyi kiḽiniki ya honovho vhupo vhufhio na vhufhio, zwi nga thusa nga maanḓa uri ri si ṱwi ri khou wana uri a hu na vhaongi mara arali ho no vha na zwanḓa zwinzhi kana ho no vha na vhagudisi zwi a thusa kha ṱhahelelo ya vhashumi kha zwa mutakalo.

Kha arali hu kiḽiniki dza si na vhashumi ndi vhona uri dzi na masiandoitwa a si avhuḓi ngauri u ḓo wana uri vhathu vha hone ḽainini fhedzi manese kana vhaongi kana vhashumi vho neta lune u wa zwi pfhesesa tshiṅwe tshifhinga, tshiṅwe tshifhinga wa si zwi pfhesese, wa wana uri kha musi honoyo mushumi kana muongi u khou neta hu tshe nga matsheloni wa ḓivhudzisa uri kiḽiniki arali hu tshi khou ḓo vala nga iri ya vhuraru ya masiari kana ya vhuṋa uyu muthu a khou neta a saathu na u ya u ṅwa tie hu vha hu khou pfhi hu kho tea u itea mini.

Ndi ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou ḓilwalela ende vhunzhi ha vhathu kha dzedzo dzi kiḽiniki dza honoho vhupo kana tshitshavha tshetsho hu vha hu kiḽiniki nthihi ine nnyi na nnyi o thembela khayo, ine musi vhulwadze vhu tshi vuwa kana vhu tshi ḓa vhune vhu nga vhu ha tshivutshela vhu nga ḓi ḓa ha ḓi vha hu no ri a vhu ngo langana na muthu sa hezwi zwi sa langani na muthu wav ha u khou tea u ya hanefho dzi ḓala na nga uri i vha i kiḽiniki nthihi i tshi khou ḓa, i kha vhupo vhune vhu na vhathu vhanzhi.

Vha ṱanganana uri kha hoyo mulwadze vha nga wana uri tshiimo tshawe ndi tshiimo tsha shishi tshi nga vha tsha tshiimo tshi tatisaho tshine honoyo ane a khou mu ilafha wa wana uri ndi zwihulwane khae zwi khou mu balela lune nazwo zwi vha zwi si zwavhuḓi kana nazwo zwi vha zwi songo tea uri mulwadze a nga ḓi vha a khou huma a songo wana thuso fhedzi uyu muongi u vha a khou fhiwa zwithu zwine vha tshi sedzana nazwo zwi vha zwi zwihulwane khavho.

Arali u buka vhalwadze kana sisiṱeme dza didzhithala dzi nga thusa nga maanḓa uri vha si wane kiḽiniki ho sokou ḓala kana ho sokou ṱanganana naho hu vhulwadze ha tshivutshela ndi hone hune vhathu vha nga vhu pfhesesa, vhaongi vha nga vhu pfhesesa mara hu zwiṅwevho muthu u a ḓi tou buka, a shumisa dzi sisiṱeme dza didzhithala uri a ḓiwane a khou buka uri nga heḽi ḓuvha ndi ḓo ḓa vhuongeloni nga heḽi ḓuvha ndi khou tou vhuya.

Ee, zwo no vhuya zwa itea kha nṋe musi ndo ya vhuongeloni kana ndo ya kiḽiniki nda swika he ndi si thusiwe ngauri ho vha hu na mitevhe milapfhu nga hetsho tshifhinga no u ṱavhanya ndo vha ndo ḓi ṱavhanya ngauri ndo swika vhuongeloni nga iri ya malo, u thoma u shumiwa vha saathu thoma u shuma mara ndo ḓiwana ndi khou huma, ndi khou humela hayani ngauri ho vha hu na mitevhe ine navho yo khou vha balela vha fhedzisela vha khou tou ri vhudza uri ndi khwiṋe ri ḓihumele ri ḓo vhuya matshelo na ngoho zwa vha zwo ralo.

Ndi musi arali kha kiḽiniki ifhio kana yeneyo ya vhupo honoho hu tshi khou tholiwa vhaongi vha vhanzhi nazwo zwi nga thusa nga maanḓa, zwi nga fhungudza muhwalo une wo kalula kha vhalwadze na musi arali muthu a vha a khou tou buka a dzhena kha sisiṱeme ya didzhithaḽa a buka uri u ḓo ḓa vhuongeloni lini nazwo zwi a thusa zwi a fhungudza muhwalo.

Ndi vhona u nga ri arali ho tou, hu na tshifhinga tsho vhewaho kha zwibadela, tsho vhona vhalwadze, ndi vhona u nga ri hu vha na u sa khou ṱhogomelwa nga u ṱavhanya nahone hu sa khou tou tshekhiwa zwavhuḓi uri u khou, naho wo tshekhiwa u pfhi u khou lwala vhulwadze vhufhio fhedziha zwine zwav ha zwi khou itwa u lafhiwa na mini zwi vha zwi khou itiwa nga u ṱavhanya, u ṱhogomelwa hone hu vha hu khou itiwa nga u ṱavha, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou itiwa nga u ṱavhanya zwi vha zwi songo tea.

Kha vhathu vha re na HIV vhunzhi havho a zwi ngo vha lelutshela uri vha ye vha dzhie ARV kiḽiniki ngauri vhunzhi havho vha ya shona kana u shavha tshiimo tshavho lune vha zwi vhona uri a vha ṱoḓi zwi tshi ḓivhea uri vha na vhulwadze vhufhio. Zwino vha tshi ya na musi vha khou yo u dzhia wa vha vhona uri a vha ṱoḓi u vhonala kana u ḓivhonadza no ḓivhiwa u pfhi vha khou phakha dziphilisi dza ARV.

Vha tea u ṋekedza kana u fha mulwadze mushonga kana philisi dzi no yelana na hoyo mushonga wo fhela naho u sa ḓo shuma zwithihi ngori a si tshithu tshithihi fhedziha arali vha vha ṋea dzi no khou yelana, dzi no shuma zwithu zwithihi naho dzi sa shumi u fana u itela uri muthu a si ṱuwe a si ngo lafhiwa kana a si na idzo philisi kana uyo mushonga une wa khou tea u shumisa.

Hu vha hu na thaidzo khulwanesa ngauri vhunzhi ha vhathu vho no dzula hanefho vha anzela u ḓi tou ṱutshela kiḽiniki nga milenzhe, zwa zwino vha ḓo tea uri vha vha vha khou shumisa tshiendedzi vha tshi ṱuwa vha tshi khou ya hanengei kiḽiniki yeneyo ine vha ḓo vha vha khou ṱoḓa u ya hone, lune zwi vha zwi tshi vho vha lemedza. Zwi vha zwo no muhwalo ngauri vha vha songo zwi ḓowela, vha vha vho no ḓowela u tou ḓiyela nga milenzhe hanefha kiḽiniki ya havho ine vho no i ḓowela, u yo thoma iṅwe kiḽiniki nazwo zwi vha zwi muhwalo na mutsiko.

Arali kiḽiniki ya vhupo ya mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme ndi vhona tsha khwine hu uri u fha vhalwadze mushonga u no yelana na honoyo ngauri arali vha tshi sala vha tshi oda kana u amba uri mishonga yo fhela zwi ḓo dzhia tshifhinga. A hu na mulwadze na ḓo ṱwa a khou lindela mishonga ine no swika zwi a konadzea i si swike ḽeḽo ḓuvha ya swika ḓuvha ḽi tevhelaho kana nga maṅwe maḓuvha lune u vha fha mishonga i no yelana ndi zwone u tandulula thaidzo.

Ndi tshithu tsha u thoma tshine vha tea u tshi sedza ndi mutakalo wa vhana ngauri vhunzhi ha vhana vha khou ṱangana na zwithu, vhunzhi ha vhana vha khou ṱangana na dzi thaidzo vha fhedzisela vha khou fhumula na vhahulwane na mitakalo ya vhathu vha tshi aluwa vhathu vhane vho no ḓi alutshela nayo i khou tea u dzhielwa nṱha, i tea u sedziwa, i tea u vha yone ya u thoma uri vhathu vha ḓivhe uri vhakegulu kana vhakaha hu khou iteani khavho.

Arali mbekanyamushumo ha thoma mbekanyamushumo ntswa ya zwa mutakalo tshithu tsho thoma tshine ya tea u sedzesa ndi mutakalo wa vhana ngauri vhanna ndi vha ndeme, wa ḓi tevhela nga mutakalo wa vhathu vha vhaaluwa ngauri naho zwo ralo na vhaaluwa na wa vha wa ndeme na muthu muṅwe na muṅwe ane a vha hone mutakalo wawe u vha u wa ndeme, zwino nawo u tea u vha u khou sedziwa.

Ndi nga mu vhudza muswa uri u khou tea u ḓiṱhogomela sa muswa, a vhe muswa ane u fhambanana zwithu zwa tshika ngauri naho arali a khou ita zwa zwithu zwi re na mashika a khou fara zwi na mashika, a tshi ḽa zwithu zwi re na mashika nazwo zwi vha zwi khou ita uri mutakalo wawe u si wa wavhuḓi mara arali a muswa o no ḓithogomela, muswa u a re na vhudele o no funa zwithu zwavhuḓi mutakalo wawe u a vha wavhuḓi.

Ngauri vhunzhi ha vhalwadze vha re na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu vha ya konḓa uri vha wane, vha ḓiwane vha khou ya dzi kiḽiniki, vhunzhi havho vha vha vho no bvafha sa izwi vho no ḓowela u vho vhulwadze ngauri vhu vha vho no vha vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu. Zwino vhunzhi havho zwi a konḓa uri vha ṱhongomele kana vha tevhedzele maitele ane vha vhudzwa u pfhi vha ite, ndi ngazwo zwi tshi konḓa uri vha wane ṱhogomelo ngauri na vhone vha vha sa khou ita zwine zwa khou tea u itiwa.

Uri musi muthu o huvhalaho a tshi swika tshetsho tshifhinga u tea u vha a khou wana thuso, manese kana madokotela a tea u vha a hone, o tou lindela honoyo mulwadze naho ri sa ḓivhi zwa uri u ḓo ḓa na mara ndi zwithu zwine zwi itea ḓuvha na ḓuvha, vha ḓa ḓuvha na ḓuvha lune manese kana madokotela vha tea u vha vha tshi vha vho tou lindela honoyoa mulwadze ane a khou ḓa afho casuality uri a tshi sala a tshi swika a vhe a khou ṱanganedziwa, a khou namba a wana thuso khathihi.

Vha fanela u thoma vha vha vhathu vhane mutakalo wavho ndi wavhuḓi, vhathu vhane vha na vhudele, vhane a vha a ṱanganani na a si vhathu vhane vha dzula vha na tshika uri na musi hu tshi khou tevhedzeliwa vhudele kana masi, hu khou tevhedzeliwa uri muthu u khou tea u itisa hani henefho a vhe a khou ḓivha uri hu ḓo vha hu khou itiswa hani, zwino muthu o raloho u tea u vha a muthu a re na vhudele, a muthu o ṱalifhaho, muthu a re na nungo na manyanyu.

Ndi zwa uri musi mulwadze a tshi khou ḓa u khou tea u ṱavhanya a.

Vhunzhi havho a hu na zwine ri nga tou vha livhuwa ngaho fhedzi ngazwo fhedzi ri nga ḓi tou vha livhuwa nga maipfhi sa hezwi hu si na zwine ra nga tou ri ri nga vha ṋekedza kana u nga ḓi vha thusa nga masheleni ane wa ḓo vha u tshi khou fha honoyo muthu nga ṅwedzi nga ṅwedzi u itela uri nae a ḓiṱhogomele sa izwi a tshi khou ḓiṱhogomela vhathu hanefho vhuponi hashu, zwino u nga mu thusa nga masheleni ane u ḓo vha u tshi khou mu fha nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Ndi nga vha vhudza uri musi arali tshumelo hu tshi pfhi ndi ya shishi i vha i ya shishi, fhedziha vha tea u zwi dzhiela nṱha uri musi muthu a khou amba uri heyi tshumelo i vha i ya shishi, i tea u dzhielwa nṱha ngori hu vha hu vhukati ha uri muthu a nga ri sia kana a tshila lune zwi nga konadzea uri muthu hone a fhedzisele o ri sia. Zwino vha tea u zwi dzhiela nṱha na u ṱhogomela tshumelo dzavho uri vha zwi sedzuluse uri naho hu tshi pfhi ndi ya shishi oyo muthu u khou ṱavhanya a wana thuso naa.

Ndi nga mu eletshedza uri kha ḓivhe zwe eḓela zwone a songo vha houḽa muthu ane a ḓo edzisela uri vho mugede vha khou itani nga hetsho tshifhinga u tshe muswa ha ḓivhi vhathu, zwino kha ḓivhe zwe a eḓela zwone uri sa muongi u ḓo u thusa vhalwadze, sa muongi o ḓo shuma na vhalwadze. Zwino kha vhe muthu a re na mbilu khulwane, a vhe muthu ane u kha ḓi yo thusa vhalwadze zwavhuḓi a sa khou sedza uri nnyi ndi nnyi, a vhe muthu o vuleyaho ane u a kona na u amba zwavhuḓi na vhalwadze a sa khou vha hambekanya.

Ndi nga mu vhudza uri vhuponi ha hashu zwi tshi ḓa kha zwithu zwa mutakalo ndi nga ri percent dza hone dzi fhasi, a hu na muthu ane a khou sedzana na mutakalo washu, a hu na muthu ane a khou ri ṱhogomela. Zwino ndi nga vha vhudza murangaphanḓa wa mutakalo uri kha vha ri sedze zwavhuḓi tshifhaṱuwo tshavho tsho tsha, kha vha ri thuse vha ime na riṋe naho zwi tshi khou konḓa, vha ri fhe thusedzo dzoṱhe dzine vha nga dzi ita ngori vha nga zwi kona sa murangaphanḓa.

Ndi vhona uri arali hu si kule vha nga mu isa, arali hu si kule na vhuongelo vha nga isa mulwadze a re kha tshiimo tsha shishi mara arali hu kule ndi khwine u lindela ambuḽentse ine i tshi swika hanefhaḽa a i i thomi ya vha gidimisana sibadela, vha a kona uri vha vha thuse vha tshe hanefhaḽa nga ngomu goloini kha yeneiḽa ambuḽentse, vha kone uri vha vhe vha khou vha thusa ngo vha dzhenisa dzi ḓiripi na mini uri vha tshi sala vha tshi swika hangei vha vhe vho no vha khwine. Zwino arali hu kule vha nga lindela ambuḽentse mara hu tsini vha nga mu gidimiseliwa sibadela.